Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka gore ga go ntse jana bontsi jwa ditiro di tlhoka yone data gore o kgone go tsenya CV ya gago gore o tlatse tseo ba di batlang, gore o ise dipampiri tse di rileng tse ba di tlhokang gore o ka hirwa. Fa go ntse yalo ya ka motho yo e le go re o tlhoka tiro ga ona letseno, mo letsenong la gago fa le go le teng ke le le nyane le e leng gore le data fa o e reka ga o kgone go reka e ntsi e le gore tla be e tlhokega gore o kgona go isa dipampiri tse di tlhokegang.

Ke 'irisa data ya Telkom, ka matsatsi a mang ke reka MTN. Ke di dirisa di le pedi gonne mme ke tlhatlhwa ya Telkom ke yone e leng gore baithuti kgotsa batlhokatiro ke yona e ba ka e dirisang gonne go ya ka nna o ka kgona go e reka. Le fa e se ntsi yalo mare yone e ka kgona go o thusa go fitlhella gore o ka kgona go di fitlhella, mme le go .

Tlhotlha ya data e ke e rekileng kgwedi e fitileng ke e lesome le botlhano ka diranta, mme e tseile sebaka se ka go nna two weeks le matsatsinyana mo ga gare ya boraro ke fa e fedile. Fa e le motho o batla go reka data o tshwanetse ke lebelele tlhatlhwa ya teng le gore e tlile go tsaya sebaka se se kae le gore o tlo go dira eng ka yone.

Nka itumelela data ya go lekana le lekgolo gig. Ke tsaya gore yone e ka tsaya kgwedi yotlhe, mme nka rata gore e tsene ka letlha la ntlha, tsatsi la ntlha la kgwedi.

Thekenoloji ya five G e ka fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone ka gore, ka go dira gore internet-e mafaratlhatlha a kgone a dire ka bonako, e re ke founile ka yone five G e kgona go fitlha ka bo nako network ya teng ga e sokodise jaaka e di fitileng mme o ka kgona go dirisa data oe dirisa ntle, o sa sokole gore molaetsa o rometseng kgotsa se o tla be o batla go e dira kwa inthaneteng a se tla fitlha ka nako.

O reka data pele, fa o fetsa go reka data, wa tobetsa dinomoro tseo di leng mo pampiring eo e rileng kgotsa tseo di romeletsweng, fa o fetsa go di tsenya o tobetsa gore di kgone go tsena.

Ke ka dira gore ke dirisa sentle le go ela hloko gore ke dirisa jang, gore e ska fela ka bonako. Go ela hloko gore ke dirisa jang ke go netefatsa gore ga e fele pele ga nako, kgotsa pele ga go se dira.

Go reka, mowa ko lebenkeleng ke bona go le botoka ebile ke mokgwa e le gore ka o rata, gonne data kwa lebenkeleng e tura thata go na le gore o e reke mo mogaleng ka mowa o rekile kwa lebenkeleng. Ke dumela gore gape ke yone tsela e leng gore e boloka madi ka one le gore e diriswa ke batho ba le bantsi.